Vutihlamuleri bya ndyangu eku hlayiseni ka vadyuhari, i ku va hi tiyisisa leswaku vadyuhari va hina va hlayisekile, va basile, va dyile, na ku va hi va yingisela, hi va hlonipha. Hi twa na matitwelo ya vona leswaku vona ku va titwa njhani masiku hinkwawo loko ri xile.

Mina ni vona swi antswa ku hlayisa vadyuhari emakaya ya hina ku tlula etindhawini leti to hlawuleka laha ku nga na vatirhi lava thoriweke. Hikuva ku na switori swo tala leswi twakalaka eka TV, xikan'we na le ka ti-Facebook-u, ku ri a va tlhogomeriwi hi ndlela leyi hina hi nga langutela yona loko hi va heleketa kusuka emakaya ya vona.

Mina loko no va ni ri na sixty years vana va mina va ndzi yisa ekaya ra vadyuhari, ndzi nga rila masiku hinkwawo ku vulavula ntiyiso. Swi ta ni lavela. Loko na loko ni languta mutswari wa mina a ni hleketi ku n'wi heleketa ka ndhawu yeleyo loko se a dyuharile. Swi ta vula ku ri ku na lexi ni nga xi endla xa wrong loko na ha kurisa vana va mina. Swi ta vula ku a nga va nyikanga rirhandzu na swin'wana na swin'wana leswi vona a va swi languterile. Va ri xandla famba, xandla vuya.

I ku tshikiwa va ti hlantswela mpahla, va ti swekela swakudya. Van'wani va siyiwa na swihlangi hi vatukulu va vona lavakulu. Va famba va tswaletela vana lomu ehandle, va va siya na vakhegula. Va heta va va tekela na timali ta vona ta mudende, leswi nga tshamisekangiki nakantsongo.

Mina ndzi nga twa ku vava ngopfu loko kokwana wo famba va ya exibedhlele nampundzu va ya tshamela dyambu hinkwaro, va vuya va nga ri na tiphilisi leti a va landza tona. Ni vona hi mina ni nga muntshwa loko ni ya xibedhlele, ni fika ni tshama ni twa ku vava loko ni fola layini, ni tlhela ni heta ni nga pfuneki. So vona va ri mudyuhari va lo tiniyani ni twisisa ku swi vava ngopfu. Ko va ku vo to yini hikuva ku heteleleni va fanele va nwa tiphilisi letiyani ku va kota ku kuma rihanyo ra kahle.

Vutomi lebyi nga ni enerisaka, lebyi nga hanya kahle emianakanyweni hi loko mina or-o munhu un'wanyani a ri na ntirho wa kahle, a pfuka endlwini ku ri na swakudya, u nga ze wu valavala hi ku loko ri xile mundzuku mina kumbe vana va mina va ta dya yini. U hanye kahle, rihanyo ra wena ri ri kahle.

Mudende wa vadyuhari a swi fanelanga leswaku wu hlayisa vatukulu emakaya, nakona ni vona ku nga ri mhaka ya kahle. Kambe i xiboho hikuva vantshwa vo tala a ve le ku tirheni. Ku kala mintirho, hambiloko u dyondzile i to tshama i khegela switifikheti swa wena. Na ti-diploma na ti-honors ta wena hikuva mfumo wa hina a wu le ku tholeni. Hikwalaho mali ya vakhegulu yi dlina yi hlayisa ku nga ri vatukulu ntsena, kambe yi hlayisa muti hinkwawo.

Maendlelo lawa a ya tshamisekanga na swintsongo, hikuva loko n'wina mi tsandzeka ku hlayisa vadyuhari va n'wina emakaya, na munhu un'wanyana a nge swi koti. Vo tala va teka mintirho ya ku hlayisa vadyuhari hikuva va lava mali ya ku hlayisa mindyangu ya vona. Mara a swi vuli ku loko ku yisiwe mudyuhari le va tirhaka kona, va ta fika va n'wi khoma hi ndlela leyi nga fanela. Va fika va xanisa emiehleketweni loko va ri le, ni va ti byela ku vona a va nge swi koti loko ku ri ku swi tsandza vinyi va mudyuhari.

Loko a ku ri mina ni ya ekaya ro hlayisa vadyuhari loko se ndzi kurile, ni nga ka ndzi nga tiphini. Ni nga fi hi mbilu hikuva ndzi ta va ni kha ni hleketa masiku hinkwawo, ku xana va ndyangu wa mina no va endlela yini ku ze va cukumeta eka ndhawu yo fana na leyi. Ha swi vona lomu eka maphephahungu na le ka mavonakule, xikan'we na le ka ti-social media. I ndhawu ya kahle ka lava va nga na mali ta vona, kambe loko mi va yisa mhaka ya ku va kurile ene mi kota ku hakela a mo va na timali ta n'wina, a swi tshamisekanga hikuva wu fika u xanisiwa loko u fika le ku vulavula ntiyiso.

Mali ya peceni yo hlayisa vadyuhari yi enerile loko mudyuhari a tshama a ri yexe kumbe loko va tshama va ri vambirhi. Kambe loko va tshama va hlayile endyangwini a yi enelanga, hikuva yi fanele yi hlayisa na lava va hlayisaka mudyuhari. A ni tivi ku na twisiseka na. Na lava va hlayisaka vadyuhari va langute yona mali liya ya peceni, ku ri yi va hlayisa hikuva va va va tshamile kaya va tlhogomela vadyuhari va vona.

Ndzi nga tsakela ku ya eka phurayivhete hikuva swin'wana na swin'wanyana swa phurayivhete swi tshama swi ri hundred percent. Kasi swa mfumo ko ncenghiwa. Vatirhi va kona va tshama va ri ku chingheni, loko va nga ri ku chingheni va loloha ku tirha. Vo tshama, va nghena ka TikTok-o, va fambisa karhi. Va to ku byela ku ntsena ya vona loko n'hweti yi hela mali yi nghena. Kasi ka phurayivhete va fanele va tirha hi ku hiteka, ku ri ku kota ku nghena mali.

Ni vona yi nga ku mali ya peceni ya vadyuhari a yi enelanga hikuva nxavo wa swilo emavhengeleni wu le henhla swinene. Yi tsandzeka na ku xavela vadyuhari maphilisi loko va nga ma kumi eswitolo hikuva hinkwayo yi helela eka swakudya.

I mali ya peceni eka vadyuhari, na vana lavatsongo, naa na lava va swilema. Ku va na xikolo, ku na miako ya swikolo leswi ku ngheniwaka mahala, na swibedhlele ku ngheniwa mahala a ku hakeriwi. Na miako ya ku hlayisa vadyuhari, laha ku nga hakeriwiki ku nga mahala.

Ndzi nga vula leswaku vutomi i vhilwa, xi kuma ku mani na vona xi ta va kuma. Leswi va swi endlaka eka siku ra namuntlha, hi leswi swi nga ta endliwa vona eka ra mundzuku. Se a va ti vonele eka mahanyelo ya vona lama va ma hanyaka. A swi dlaya munhu ku khoma munhu lonkulu wa mudyuhari hi rirhandzu.

Swona a swi bohi ku ri vadyuhari va teka mali ya vona ya peceni va hlayisa vana va vona, lava se va nga na vatukulu. Kambe a ku na lexi vadyuhari va nga ta xi endla hikuva vana va vona va nghenile swikolo vo tala, vo tlela va khegerile ti-degree hikuva mintirho ya kala laha South Africa. Va dlhina va depend-a kati three hundred and seventy leti ti nga endleki nchumu. Na mali ya vana ya SASA leyi yi hlayisaka vana ku va yisa exikolweni. So hi ku komisa a ni ta ku mfumo wa hina, wu hi twisa ku vava.

Ku na vanhu lavaya ni va vonaka mina va jikajika laha tikweni va ma home based care. A ndzi ta ku loko va vhakachela vadyuhari va vona, a va va vhakachele hi siku ra vona ra ku ya teka maphilisi exibedhlele. Hikuva va va va khome tiadirese ta vanhu lava na vuxokoxoko hinkwabyo byi byerile, va famba va ya va pfunela kwale makaya ya vona va submit-a mbuyelo wa vona etliliniki.

Hikwalaho ka ku loko u nga teki swiletelo, u ta dlina u nwa maphilisi hi ndlela ya wrong. U kuma leswaku u man'we ku hundza mpimo or a wu le ku.

Mina a ni vona swi antswa leswaku titliliniki leto fambafamba na miganga, ti ta masiku hinkwawo. Hikuva van'wanyana loko ti ta va va va ri ntirhweni, loko van'wanyani va ri off. So loko ti ta masiku hinkwawo, ti kota ku pfuna na lava va va ka va nga ri va nga ri kona loko ti ta. Ene swi ta hunguta nhlayo ya vanhu etitliniki.

Loko ko tirhisiwa thekinoloji ya hina hi ndlela leyi tirhisiwaka hi yona loko ku fika nkarhi wa ti-vote, tinkingha to tala a ti ta anstwiseka loko swi fika ka timhaka ta rihanyo. Loko ku fika nkarhi wa ti-vote mi ta kuma ku ri na tipositara lomu eswitarateni, va khuwela ka ti-radio, ka tithelevhixini. Hinkwako. Ka ti-Facebook-u, ku ku na leswi va nge ti-TikTok masiku lawa, a swi xoti helo. So loko ko tirhisiwa timhaka ta rihanyo hi ndlela yeleyo, hi nga fika kule ngopfu hi vutomi.

A wu ringanelanga wa ha xotaku kule hambi ku ri tindhawu to tshungulela ku fana na tindhawu ta rihanyo, ti kona a ti kona ngopfu. Hikuva tin'wanyana loko u fanele u ya ka tona hambi yi ri tikweni ya wena u fanele u khandziya xo khandziya. So loko u nga ri na mali u fanele u ti tshamela hansi, u yimela siku leri u nga ta kuma mali ha rona. Hikwalaho ndzi vurile ku timovha letiya ta ku jikajika loko ku fika masiku yo karhi, a ti fanele ti jikajika masiku hinkwawo.

Mhaka ya ku tshamisiwa ka vakhegulu endhawini ya vuhlayisi a yi tshamisekanga ndzi tshemba leswaku mukhegulu un'wana na un'wanyana u fanele a hlayisiwa eka kaya ra yena hi vana na vatukulu va yena hikuva a ku na munhu loyi a nga ta ku khoma ku antswa ku tlula ndyangu wa wena.

Ni lava kokwani Mashele va ya ekaya ra vuhlayiselo hikuva exikarhi ka siku ku va ku nga ri na munhu ekaya naswona a ku na loyi a nga ta va chelela mati ya ku hlamba mati ya ku nwa kumbe ku va nyika swakudya hikuva hi chayisa navisiku entirhweni, va lava munhu loyi a nga ta va languta hikuva kokwani Mashele a va ha voni na ku vulavula a va ha swi koti kahle.

Nkoka wa ku va na muhlayisi loko u dyuharile hileswaku ku va na munhu wa ku ku languta leswaku ku ndleka yini hi wena exikarhi ka siku wa ku ku nyika maphilisi ya ku nwa hi nkarhi wa ku ku nyika swakudya ni mati ya ku hlamba ni mati ya ku nwa swi na nkoka ngopfu na ku loko ku humelela xin'wanyana xo biha u ta va u nga ri wexe ku ta va ku ri na vanhu lava va nga ta va va ku vona leswaku ku endlakala yini hi wena.

Ndzi nga byela manana leswaku kokwana u fanele ku ya evuhlayiselweni hi mhaka ku ri ku ni vanhu lava va nga ta va languta va tlhela va va tlhogomela nkarhi hinkwawo siku na na nanhlikani va va nyika maphilisi na swakudya hi nkarhi hikuva laha kaya ku va ku nga ri na munhu ku sukela nampundzu nimixo hikuva hi tirha na nampundzu loko van'wanyani va tirha ti ti ti ti ti-shift ta navusiku a ntirhweni se loko kokwani va ri evuhlayiselweni va ta va va hlayisekile swinene swi na nkoka swinene hikuva hina laha kaya a hi na nkarhi.

I vukorhokeri bya ma home based care laha va fambaka va kambela vadyuhari emitini ya vona leswaku vuhlayisi bya vuhlayiseki bya vona bya ha tshamisekile xikan'we na rihanyo ra vona.

Ku hambana hileswaku vuhlayiseki bya le kaya ku va ku ri vanhu lava u va tivaka u nga ekusuhani na vona hi tindlela hinkwato vana kumbe vatukulu va wena va va va ri kona hi minkarhi hinkwayo kambe lexi pfumalaku i nkarhi wa ku vava na wena vusiku na nanhlikani hi ku va va ri busy va ya ehenhla ne le hansi kambe endhawini ya vuhlayiseko bya vadyuhari ku va ku thoriwe vanhu lava va nga nyikiwa ntirho wa ku langutana na vadyuhari hi minkarhi hinkwayo ntirho wa vona i ku hlayisa vakhalabye.

Ndzi ehleketa leswaku i vadyuhari lava se va nga kula ngopfu ku nga ha ri ki na xitshembiso leswaku va nga hanya i ku vona ka mina kambe a ndzi na vuxokoxoko byo tala ngopfu hi mayelana na timhaka leti.

Byi hakeriwa hi mali ya mfumo hikuva mfumo hi wona wu tholaka vatirhi lava.

Swikili leswi vatirhi va nhlayiso wa le makaya va faneleke ku va na swona i ku va na mbilu ya ntwelavusiwana mbilu ya rirhandzu ni ku twisisa va tlhela va kota ku khoma vanhu kahle va kota ni ku vulavula ni ku dyondzisa hi swa vutomi.

U fanele ku vhakachela murhandziwa wa wena hi minkarhi hinkwayo nakona u tiyisisa leswaku u vutisa swivutiso leswi nga fanela u landzelelerisa swilo hinkwaswo na ku murhandziwa wa wena u tsakile kumbe a nga tsakangi u fane u langutisa hi minkarhi hinkwayo u nga yi ntsena loko u vitaniwile or-o kumbe loko va veke siku ro karhi ya na na hambi swi nga bohi hi ndlela yaleyo u ta kota ku kuma ntiyiso.

A ndzi swi tivi hikuva a ndzi na vuxokoxoko ngopfu hi mayelana na vadyuhari a hi se tshama hi va na mudyuhari laha kaya ka hina wa xa ku tsandzeka ku ti endlela swilo kumbe mudyuhari wa ku fika eka xiyimo lexi hi vulavulaka ha xona.

Hi ku languta ti-qualification ta yena kambe ti-qualification a ti tiyisisi leswaku muphakeri a nga hlayisa murhandziwa wa wena kahle i ku ya eka tindhawu leti a nga tirhelaku eka tona mi ya mi ya vutisa swivutiso leswi swi nga fanela kumbe mi va fonela kunene hi riqingho mi lavisisa matirhelo ya muphakeri .

I ku fonela tindhawu leti a nga tirhela eka tona mi endla vulavisisi ni tshemba ku hi ndlela yaleyo va ta mi byela leswaku vukorhokeri bya munhu yaloye byi njhani ni ku vutisa va ndyangu lowu a humaka eka wona eku hlayisa mudyuhari wa vona hi ndlela yaleyo swi ta mi nyika vuxokoxoko ni ku tiyisisa leswaku mi nga n'wi tshemba munhu yaleyo xana.

Ku tiyisisa leswaku mudyuhari i nwini i ku n'wi tshamelela a nwa a wu suki eka ndhawu leyi mi nga eka yona u nga si tiyisisa leswaku mirhi ya yena u yi tekile hikuva munhu lonkulu na yena a nga sindziseki ku endla swilo u hikwalaho ndzi vula leswaku swi lava u ri na mbilu ya ku khodelela.

Ndzi tshama na yena ehansi ndzi n'wi hlamusela mbuyelo wa ku va a nga dyi swiwitsi na swilo leswi swi nga na chukela hi ndlela ya kahle ni moya we le hansi swinene ndzi heta ndzi n'wi hlamusela ni leswaku loko a dya ku ta humelela yini.

Ndzi nga ti nyika nkarhi wa ku tshama na vona hansi ndzi va hlamusela hi moya wa kahle wa le hansi leswi swi fanelaka swi tirhisa xiswona loko va lava murhandziwa wa vona a tshama i ri eka rihanyo lerinene nakona ni va hlamusela leswaku maendlele lawa mina ndzi nga ta va ndzi endla wona eka nkarhi wo wolowo hi wona wu nga ta nyika murhandziwa wa vona rihanyo le ra kahle ra ra ku khathaleriwa .

Eka mhaka ya ma home based care ndzi twisisa leswaku ntirho wa vona i ku famba va kambela vatsoniwa na vadyuhari leswaku va khomiwe hi ndlela leyi nga fanela emakaya xana ni leswaku va hlayisekile xana ni leswaku mali leyi va yi kumaka eka mudende wa mfumo yi endla timfanelo leti ti nga fanela evuton'wini bya vona ni ku tiyisisa leswaku lava va nwaka maphilisi va ma nwa hi ndlela leyi nga yi nga fanela.

Nkoka wo vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka mfumo i ku mali leyi yi kota ku va hlayisa yi va xavela swakudya yi va xavela maphilisi lawa va tsandzekaka ku wa kuma eswibedhlele swa mfumo ni ku va hanyisa hikuva va kurile vadyuharile a va ha koti ku ti pfuna kumbe ku ya lava mintirho va kota ku ti tirhela hi voxe hikwalaho mfumo wu va hlayisa vadyuhari va hina.

Lexi ndzi nga ta xi endla tanihi nhloko ya muti i ku tshama hansi ni vana va mina ndzi va dyondzisa leswaku munhu loyi a nga dyuhala wa hloniphiwa nakona u fanele u khomiwa ku fana na mani na mani hi leswi ndzi nga ta swi endla endyangwini wa mina ku tiyisisa leswaku vadyuhari va tshama va kombiwile rirhandzu hi minkarhi hinkwayo.

Mina ndzi vona swi fanerile loko mfumo wa hina wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende hikuva u yi hlayisa mindyangu yo tala nakona mitirho laha Afrika-Dzonga ya kala swinene a swi khataleki leswaku u dyondzekile kumbe u khome ti-degree kumbexana u na yini hikuva na vona lava nga na ti-degree va hlupheka swinene va tsandziwi hi ku kuma mintirho hikuva tikhampani to tala ti chava ku va thola ni loko u nga dyondzanga va ri a wu dyondzangi loko u nghena xikolo va ku byela ku ri u dyondze ngopfu va nge koti ku ku hakela mali liya ya mudende yi kota ku yi hlayisa.

E-e mali ya mudende ya laha Afrika-Dzonga a yi ringanelanga ku vulavula ntiyiso hikuva minxavo yi tlakukile swilo swa vitana lomu emavhengeleni a yi endli nchumu hikuva social grant loko ni langutile hi ya ku hlayisa vana na vadyuhari yi tsandzeka ku endlela vana swilo swa ku tala swinene leswiya swa ku na loko ku fika siku ra mudende u khomiwa hi xitirese wa valavala swinene hikuva u lexi yi xi endlaku i ku hakela n'wana mali ya ku a ya exikolweni yi hluleka ku n'wi xavela swakudya.

Titliliniki ta matikoxikaya a ti phakeli vukorhokeri bya kahle hikuva loko ku ba five ya namadyambu va pfala loko munhu a twa ku vava kumbexana muyimani a khomekile swinene u fane a a fonela ambulense leyi a nga swi tiviki ku ri yi ya fikela kwini hi ku tiambulense ta matikoxikaya ti fane ti fikelela etliliniki loko u nga ri etliliniki a va ti u fane u hira movha u ya yima ehandle ka tliliniki hambiloko yi pfarile loko ku ri namadyambu u a wu hlayisekanga xin'wana na xin'wanyana xi ngo humelela wa ha yimele ambulense ehandle ka tliliniki ya wena.

Mfumo i ntirho wa vona ku tiyisisa leswaku matikoxikaya ni matiko ya le xilungwini va kuma vukorhokeri lebyi byi fanaka va nga hlawuli va tekela vanhu va matikoxikaya ehansi hinkwenu hi vanhu van'we na vona i mfumo i mfumo wa hina hinkwenu ku hambana ka kona i ku ku na vanhu va nga matikoxikaya na vanhu lava va nga exilungwini kambe vuvabyi lebyi byi nga exilungwini na vuvabyi lebyi byi nga matikoxikaya loko a ho pimanyisa hi vuvabyi i vuvabyi byin'we hikwalaho a ni ku mfumo a wu tisi vukorhokeri lebyi byi fanaka hinkwako.

Mbuyelo wa ti-mobile clinics ematikweni lama pfumalaka i ku va pfuna vanhu lava va tsandzekaka ku fikelela etindhawini ta ku pfuneriwa lava va hluphiwaka hi swa ku famba ni lava va tsandzekaka ku famba se loko ti-mobile clinic ti va endzela laha va tshamaka kona va kota ku pfuneka hi nkarhi vuvabyi byi nga si godzombela.

Ina ni vona ku ri mhaka ya kahle swi olovisa swilo hikuva a ni ri na vona vanhu va le makaya i vanhu ku fana na vanhu lava va nga exilungwini leswi swi fanelaka vanhu lava va nga le ematikweni ya xilungu hi leswi swi fanelaka vanhu lava va nga le matikweni ya le kaya swo famba swa karhata ngopfu emakaya so hikwalaho swi fanerile loko va tisa titliliniki etindhawini ta le kusuhani vanhu va kota ku ku pfuneka hi nkarhi va nga yangi eswibedhlele swa le kule va ya folela kona tilayini hi mali leyi va nga riki na yona.

Ndzi ta endla leswi ndzi endlaka swona hi masiku lama n'wanyana i ku teka riqingho ra mina ndzi fonela va makhelwani lava va nga na timovha leswaku va hi heleketa exibedhlele kumbe etliniki leyi tirhaka vusiku na nanhlikani leswaku hi kota ku ponisa vutomi bya makwenu hikuva titliliniki ta hala ka hina ti pfala ka ha ri na nkarhi loko ku ba fayifi ta pfala hi boheka ku tshama hi ri na ti-number foni ta va makhelwani leswaku loko ku fikile mhangu yo fana na yeleyo hi kota ku va kombela va hi pfuna ka ha ri na nkarhi.

Ndzi vona onge lexi xi hlwerisaka vanhu va ti-emergency service ku fika eka nghozi yo karhi emagondzweni hileswaku va va va ha ri busy va heleketa vavabyi van'wanyana kumbe xana lava va nga vaviseka va va yisa exibedhlele hikuva swi tikomba ingaku xibedhlele xi chava ku thola vanhu or hi ku mfumo wu chava ku thola vanhu lava va nga ringanela ku rheyila swifambo leswi swa tiambulense ku tshama ku langutiwe vanhu hi nkarhi hinkwawo ku ri va kota ku pfuna lava nga nga vaviseka ni lava va nga etinghozini.